Ngokoluvo wam uSerena Williams ngoyena mdlali wentenetya ophume phambili obhinqileyo. Kutheni ebalasele kangaka uSerena Williams? Inani lee-trophy ze Grand Salam, ulawulo olungakhethekiyo, amandla kunye ne-service, ukunyamezela kwengqondo, iphembelelo ngaphandle kwebala. Ngokubhekise kwiirekhodi zakhe ukulawula amandla, ukunyamezela kunye nempembelelo yakhe enkulu kwihlabathi lonke lentenetya nangaphaya. USerena Williams ufanelwe yindawo yakhe njengoyena mdlali wentenetya obhinqileyo ophume idlanza.

Ngumcimbi onzima kwaye olandela iingcambu ezininzi zembali nezenkcubeko, nezentlalo. Umba wokuba kutheni abanye abazali bengayixhasi iintombi zabo zidlale ibhola ekhatywayo. Nangona sele kukho inkqubela phambili enkulu, ekukhuleni kwebhola yabasetyhini, iimpawu ezithile zesini, gender stereotypes kunye nezoloyiko, zowuhlala zona zikhona. Kubalulekile ukuba ukuqonda ukuba izizathu zihluka phakathi kweentsapho. Noko ke ukuxhasa iintombi ukuba zidlale ibhola ekhatywayo kuye kungangqinwa ukuba kunempembelelo entle kwimpilo yazo yomzimba nengqondo kunye nokuphuhlisa izakhono ezibalulekileyo ebomini bazo.

NdinguNkosazana Dlamini, inqununu yesikolo iPetersdale Senior Primary School. Ukuqondana neengxaki bonke ababandakanyekayo. Ndingaqala ngokwenza uphando oluncinci intlanganiso nabazali, ukuthetha nabafundi, ukuhlola imigaqo yangoku, ukuphuhlisa ukuphuhlisa imigaqo ecacileyo ngexesha leklasi, ngexesha lekhefu, emva kwesikolo, uphumeza isisombululo esikhawulezileyo.

Le yimibuzo ebaluleke kakhulu, luphawu lorhulumente. Ndingababuza le mibuzo, indlela endiphawula kujonganwa ngayo notywala neziyobisi, ufikeleleko nezibonelelo. Zeziphi izibonelelo ezikhoyo, ngaba abaqeqeshi baza kubandakanya bakhethwe ngokukhethekileyo ukuze sikwazi ukusingatha iingxaki ezinxulumene neziyobisi, noxinzelelo lwengqondo kulutsha, uzinzo nokuqhubeleka ukubandakanya uluntu nezithethe. Le mibuzo ebaluleke ukuze kuqinisekiswe ukuba uphulo alibeki nje ithemba kwimidlalo, kodwa ijongana nemicelimngeni nzulu yoluntu yezobushushu nezemidlalo.

Elona qemva lonxibelelwano ndilithandayo nguYouTube kuba uYouTube iividiyo zakhe ziyanceda. Kulula ukubonisa indlela yokwenzeka izinto endizithandayo, njengokupheka, ukwakha. Uluntu olunintsi lufumana izinto ezininzi kuYouTube kwaye kulula ukufumana abantu abanezinto ezifanayo. UYouTube uyafikeleka, ulula usebenzisa kwaye uyafumana izixhobo ezifikelelayo. Elinye iqonga endiye ndilithande nguTikTok, uTikTok naye uyanceda ekufumaneni izinto eziluncedo kuluntu, umzekelo kuTikTok uyakwazi ufumana umntu othengisa into wena ubuyidinga.

Kulula ukucinga ukuba ekungaphumelelini kwimidlalo kubi kodwa eneneni ingaba yinto entle kakhulu ekukhuleni kumntu oselula. Kunokunceda umntu oselula ukuba akhe omelele. Ukungaphumeleli emidlalweni kufundisa ukubekezela xa umntu eselula, ukuphulukana rhoqo ufunda ukuba obomi abusoloko bulula nokuba izinto azihambi ngendlela ebesilindele ngayo. Ukungaphumeleli kufundisa ukwakha nokuzithemba nangona ungabonakala kungqubazana. Ukungaphumeleli kunokwenza ukuba umntu azithembe. Ukungaphumeleli kuyenza ufunde kwiimpazamo zakho. Umdlali oselula ufunda ukujongana umva emva kumdlalo aphulukene nayo nokuba uphulukene njani, alungise iimpazamo zakhe. Ukungaphumeleli kunceda ukuqonda amaxabiso enkcubeko.